Benze iikhampeyini okanye iminyhadala ezawuthi ixhobise abantu ngesi sifo ukuquka iimpawu nezinto ezenzeka emzimbeni womntu xa enesi sifo.

Kuthi lufundiswe lukhulu ngesi sifo kwaye liboniswe ukubaluleka kokuba lungabi nacalucalulo kubantu besi sifo okanye ababonakala benaso esi sifo, bafundiswe bolulekwe nangokwasengqondweni.

Urhulumente abe nengenelo kubantu abakwazi ukwenza la mayeza esiNtu, abaxhase, kwaye basebenzise izixhobo zokuhlola la mayeza ukuze avunywe ngokwasemthethweni ukuba abe kwiikhemesti.

Hayi, ngokuba izongezo zempilo ezingekho semthethweni ezingavunywanga yilebhu zinokubeka ubomi babantu emngciphekweni kakhulu ezithintela nempilo yabo, ezingabenza baphulukane naye umphefumlo wabo.

Ewe, ngokuba yindlela ekhawulezileyo futhi ngokophando iyalunciphisa ulwasuleleko lwe-HIV emadodeni.

Indima yokuba amaxhoba akwazi ukuthetha ngokukhululekileyo ngokwenzeka kubo nangona begrogrisiwe benoloyiko lokuchaza okwenzekileyo.

ndikhululekile kakhulu kungekho xinzelelo kwaye ndingamvumela enze ekufanelekileyo ukuba akwenze ngokuba maxa wambi kunyanzelekile silandele amasiko nezithethe zethu ukuze kulunge ezimpilweni zethu.

Ewe, ngokuba amagosa amaninzi asezikliniki zasemaphandleni aqeqeshelwe ukuba akwazi ukucebisa abantu ngoxinzelelo.

Kungokuba besoyika izigrogriso kwabo babaxhaphazayo futhi besoyika nokuhlelwa ngabantu okanye bohlulelwe ngabantu.

Ukhona ngokuba oogqirha kule mihla basebenzisa izixhobo zeteknoloji ukuncedisana nokujongana nesi sifo soxinzelelo lwegazi nokuncedisa ukuba singanyangeka njani.

Kuthi bombe amadama amaninzi azawukwazi ukuthatha amanzi amaninzi kwaye loo nto ingaluncedo nasekunqongophaleni kwamanzi, kwakhiwe iibhuloro kwazele amanzi ahambe ngokukhululekileyo angahlali ndawoninye, into ezawubangela i-flooding.

Hayi, kwawusoloko isiNtu sifaka uxinzelelo lwezinto ezilindelekileyo ezifana nokuzila izinto ezininzi, izinto ezininzi ekumelanga ungazenzi ekumele uzenze.

Luleko lwengqondo kufumana amachiza woqhaqho okanye utyando lwabantu, uhlolo lwamehlo, ukhupho lwamazinyo.

wam, usakhumbula sinengxoxompikiswano ngokuba amayeza esiNtu akalilo uncedo kwaye anobungozi? Hayi mhlobo wam, ayikho loo nto. Uphando endilufundileyo izolo, ndifumanise ukuba amayeza esiNtu asenokudibana namayeza esimanjemanje esayensi kwaye akanabungozi kwaye aluncedo kakhulu.

Yintlambozandla nokuhlamba usapho lonke luphelele nenzilo eyenziwayo emva kokuba kusweleke elo lungu losapho.

Akukho mehluko. Lisekhona ukhukhuliseko phakathi kwiindawo zasemaphandleni nasedolophini ngenxa yoxinzelelo olukwii-drains ezitsala amanzi ezixineneyo bubumdaka ezibangela zingakwazi ukuwatsala amanzi, ezenza kubekho ukhukhuseleko olunintsi.

Tsala nzima ukufumana isithuthi esilungeleyo ukundithwala ndiye yokufumana ezonyango nokungakwazi ukufikelela ngokwethuba kwiindawo yezonyango ngenxa yobunzima esijongane nabo njengomntu okhubazekileyo.

Kuthi bafundiswe kabanzi ngezi zinto kwaye bakhuthazwe ukuba asoze saphikisana neenkolelo zabo kwaye ziluncedo kangakanani.

Ngokuba ahlale enomntu ngamaxesha wonke ukwazele angacingi kakhulu kwaye ahlale enomntu onamava ngale nto oza kumcebisa futhi amkhuthaze kabanzi kakhulu ngale nto emehleleyo.

Kukuba abantu kule mihla bayithatha njengentlekisa imeko yendoda exhatshazwayo ngowasetyhini kwaye abayithatheli ngqalelo, bayibona iluhlazo.

Kungenxa yokuphelelwa lithemba nokufuna ukuphila ngokukhawuleza nokulinganisa ubani.

Inomngcipheko omkhulu kakhulu ngokuba ukuhlolwa ngugqirha xa ukhulelweyo kubalulekile kakhulu ngokuba kuncedisana nempilo yakho kunye neyomntwana omthweleyo ukuze ugqirha abone izinto ngokukhawuleza ezingakulungelanga umntwana nezingakulungelanga wena mama womntwana.

lakwi-intanethi ngeke uqiniseke ngalo ngoba maxa wambi lunyanisekile maxa wambi alunyaniseka futhi ukusebenzisana ne-dietician, ingcali yezokutya, kubalulekile kakhulu ngokuba yona iza kuxelela le nto iyiyo kwaye iza kucebisa ngendlela efanelekileyo kunakwi-intanethi.

batye ukutya okunezakhamzimba, bathathe iipilisi zabo rhoqo ngokwexesha ugqirha alibekileyo. Bangatsibi nyanga, bahlale bezithatha rhoqo futhi bazisele.

Impembelelo ngokuba zenza ukuba abantu bayayijonge ngolunye uhlobo le nto yocwangcisontsapho ngokuba izinto zesiNtu kwasoloko zisityhalela ukuba izinto ezininzi singazenzi ngenxa yeenkolo zethu.

Hayi, ngokuba azange ndalibona ichiza lesiNtu okanye umntu wesiNtu encedisana nokuthuthuzela umntu olahlekelwe ngumntu wakhe.

Ndaye ndavuma ngokuba emaxesheni amaninzi izifo esithi sizifumane ziye zinganyangeki ngokonyango lwangoku lwesayensi lunyangeke ngonyango lwesiNtu.